U vhigelwa zwa mutsho kha midia zwi a thusa ngori ri na vha aluwa vhane vha to thetshelesa dzi radio so vha a kona u ḓivha uri mutsho wa matshelo u ḓo vuwa u hani.

Zwi bva na kha uri phurogireme yo fariwa nga nnyi hu na vhathu vhano kona u hasha so vhavha vha na vhatevheli vhanzhi na thophiki dzine dzavha dzi kho ambiwa kha ḽeḽo ḓuvha.

Radio dzi ḓisesa mafhungo manzhi ende ri na vhaswa vhanzhi vhanzhi vhane avha na zwa dzi founu dza inthanethe so zwi kombetshedza uri vha to thetshelesa kha radio.

Ndi tshi imiswa tsha mafhungo na tsha zwa mitambo na zwa dziphukha.

Ee ndi vhona unga vhathetshelesi vha tea u to fhiwa vha to ṋanga vhone vhaṋe dzi nyimbo not vha to nangeliwa.

Maga ndi a uri internet ya tshi tshavha a i soko shumiswa zwiṅwe na zwiṅwe ende i a konḓo connect.

Ya zwo vhuya zwa thivhela nga ndavha ya tshifhinga nga uri tshifhinga tsho vha tshi tshiṱuku tshiṅwe tshifhinga vha hone na hu sina network.

Zwi a thusa nga uri u nga ḓi wana u tshi shumela kule na hayani wa wana zwori zwo vhigiwa and u kho tea u shumisa yeneiḽa nḓila kana u shumela kha ḽeḽo shango zwi a thusa uri usa ḓidine ngo ya mushumoni.

Mimoḽoni na mashophoni na zwikoloni na hanefha dzi khifini wavha hu na dzi Wi-Fi dza mahala so dza thusa vhana uri vha kone u ya u ṅwala zwithu zwavho zwa risetshe ya tshikolo.

Mafhungo a mutsho wapo a thusa a thusa na kha zwiambaro uri u ḓivhe uri nga matsheloni u nga bva wo ambara mini kana hu na phepho kana u kho ḓo na mvula na.

Ndi vhona zwi na pfunzo nnzhi ngauri vhathu ano maḓuvha ubva tshe hambiwa ngazwo a vha sa kho shu soko shumisesa maḓi vha si na vha sa tsha londa zwa zwino vha vho kona u londa vha shumisa maḓi zwavhuḓi.

U sa vha na Wi-Fi zwi a lengisa zwi ita uri mushumo u tshimbile slow and na kha u guda zwinwe zwithu a u zwi wani u fhedzisela u tshi kho feila.

Ndi funesa mifuda ya u vhona zwipuka na dzifilimu dzedzi dza ulwa na dza lufuno.

Vhathu vhane vha hu na vhathu vhane vha shuma kha radio vha ḓinekedza ende vha ḓi ri ḓisela mafhungo oṱhe a community na ane a ri a ḓivhi.

U ya nga ha nṋe ndi vhona dzi TV dzi tshi ṋea vhutanzi ha khwiṋe u fhirisa dzi application ngori kha TV zwi takadzela uri u vha kho dovha futhi vhuṱanzi na vha kho ambiwa u vha khou zwi vhona zwoṱhe zwine zwavha zwi kho itea nga maṱo.

U ya nga ha nṋe sometimes zwi a tshinya vhana ngori vhana vha fhedzisela vha tshi vho dzhena fhethu hune ha vha ngo tea u dzhena khazwo kana miṅwaha i sa swike.

Ee khungedzelo dzi a shuma ngori vhunzhi ha zwi special zwa mavhengeleni na zwiḽiwa ri zwipfa khazwo na kha dzi hadiwee dza u rengisa zwithu zwo fhaṱa ri a kona u pfha special.

A uya khazwo zwino ndi vhona unga a zwitshavha zwa ndeme ngauri vhathu vhanzhi a vha tsha zwi ita hezwo.

Thaidzo nga hafha hune nda dzula hone dzi network a dzi fari huṅwe zwiṱitshi a zwi fari.

A mafhungo a vhulwadze no shotha a zwiḽiwa ndi zwone zwine zwa tea u dzhielwa nṱha.

U ya nga ha nṋe ndi vhona unga Wi-Fi dzi tovha na dzi phasiwede uri vhana vhaṱuku vha sa kone u connect ngori vha connect vha sia vha khou shumisa founu nga nḓila i si ya vhuḓi.

Tsha u thoma ndi nga ṋanga zwa mitambo na zwiṱori na zwa dziphukha na zwa pfunzo nga ndavha ya uri vhathu vhanzhi hezwo zwithu vha zwi tevhelela nga maanḓa na zwa nga mafhungo ngori vha nyago u vha vha khou ḓivha zwine zwavha zwi kho itea kha shango ḓuvha na ḓuvha.

Kanzhi ndi shumisesa u ḓi mvumvusa na kha sia la mishumo.

U ya nga ha nṋe ndi vhona unga vhoramafhungo vha tea u vha na dzi soso dzine vha tea u wana mafhungo a tsini a community u fhirisa u ṱwa vha khou amba mafhungo a kule.

Nṋe zwi ya mmbilaedzisa nga maanḓa ngori uvha u kho vhona tshithu tshithihi tshifhinga tshoṱhe ende u tshi khou badela tshelede.

Tsha u thoma ndi to limit nda sedza tshifhinga tshine nda dovha ndi free uri ndi kone u vha ndi kha TikTok.

Nṋe ndi vhona unga ndi zwone zwavhuḓi uri dzi to ri ṋangela.

Nṋe ndi vhona unga i tea uvha na mikano cause vhana vhaṱuku iya vha khakhela.

Ee ndi vhona unga ndi zwa ndeme na inthanethe i to vhambadziwa uri i wane mafhungo manzhi.

Ndi vhona unga ndi zwa ndeme uri na vho ramabindu vha vhe na khatsho yavho.

Nṋe ndi takadziwa nne ndi takadziwa nga muhashi ane a vha vho mashige vho mashige vha ntakadza musi vha tshi khou no nkhuzela dzi bola kha radio ndi pfa nditshi takala nga maanḓa musi ndi khou thetshelesa vho Mashige vha tshi khou nkudzela dzibola. Vho Mashige ndi muthu ane vha mpha mutakalo munzhi musi ndi tshi thetshelesa vhone ndi khou thetshelesa musi vha tshi khou khuthuza dzi bola ndi kona u ḓivha na na musi ndi si na theḽevishini uri ndi u itisa hani ndi vha ndi khou ḓivha na vhatambi vho Mashige vha khou mbudza vhone ndi takala nga maanḓa musi vho Mashige vha tshi nṱalutshedza nga dzi bola.

Ee fhedzi ndi a kona u ṱalela na dziṅwe zwishumiswa zwine nda sa koni uzwi ṱalela ndi pfha ndi tshi pfa ndo takala nga maanḓa musi ndi tshi ṱalela zwishumiswa zwine nda sa koni u zwi shumiswa nga tshiṅwe tshifhinga.

U tsireledza u vhudza vhathu vha vhudza vharengi mu musi vha sa thu renga zwavhuḓi u itela uri vha kone u ḓivha musi vha tshi u shumisa zwishumiswa uri vha sa dzhene khakhathini nahone ndi zwa ndeme u vhudza vharengi musi vha sa thu renga uri vha kone u wana zwishumiswa zwavho vha kone u zwishumisa zwavhuḓi zwi vhe zwo tsireledzea nazwo.

Nṋe ndi funa u rumela muthu nga WhatsApp ngori ndi a rumela na muthu musi a kha ḽinwe ḽi vhunḓu ende ndi zwa ndeme u shumisa WhatsApp ngori u rumela na muthu ane ha ho tsini na iwe u kulesa.

Radio hei noni sumbedza mvelelo ya ḓorobo ya hashu i ya vhuḓi ngauri i ri thusa tshifhinga tshoṱhe uri ri kone u ḓivha mafhungo kana zwithu zwine zwa khou itea nnḓa mashango kana hanefha kha shango ḽashu mvelelo ya ḓorobo yashu i ri sumbedza zwithu zwavhuḓi i dovha futhi ya ri thusa na kha zwithu zwi nnzhisa.

Nṋe ndi takalela u vhona movie muṅwe wa muvi une nda takalela u vhona ndi wa sarafina ndi vha ndi khou guda zwinzhi na zwori ndi vha ndi khou ḓivha ngauri shango hafhanoni kha shango ḽashu ḽo lala u swika gai.

Hei mikano ndi ine ya dovha futhi ya ri thusa na kha dzi internet ri kona u ḓivha ngauri hu khou itea mini nahone ho tshinyala mini kana ndi mini zwine zwa khou ḓa zwavhuḓi ndiyone mikano ya data ine ya ri thusa nga yo henei.

Nṋe ndi ḓivha nga ha vhathu vhavhili vhe vha vha khou lwa vha khou lwela vha kho lwela tshithu tshavho musi musi hezwi vhono fhedza u lwa vha kone u tandulula thandululo dzavho vho fhedza vhakho pfesesana kha mafhungo avho ndi zwone zwe zwa ita uri huvhe na mutsho u si wavhuḓi.